Mohatsaka ha ke nahane hore nkekebe ka hlola ke rekile data, ka hore ya tura e theko e hodimo ebile e fela ka pele. Ke nahana hore ke tla tsetela ho Wi-Fi.

Leshala la router ya ka le ne le shwele ka hore leshala le ne le setse le tsofetse, Ke ka hoo ke kgonneng hore ke reke leshala le letjha le ke le kentseng router-eng. Ke tla nne ke fetola leshala le shweleng ka leshala le letjha ha leshala la kgale le ka tjha hape.

ChatGPT ha e thuse feela ka di-CV le di-cover letter. Empa hape le ka mosebetsi wa sekolo, o ka fumana boitsebiso bo bongata ka moo o batlang hammoho le mehlodi ya bona. O ka batla hape le dirisepe tsa dijo tse o di ratang matshwaho a dikokwanahloko le tse ding hape tse ngata.

Router e fumana khokahano ya internet ho tswa modem. E fetolela data ho maqhubu a seyalemoya, ebe e ya fetisetsa ntle ho wireless ka antenna ya yona.

Ho lokisa Wi-Fi o sebedisa IP address ya hao, mme o fetole lebitso la mosebedisi le password. Ebe o theha marangrang a hao a Wi-Fi ka lebitso le password e matla, mme o boloke diphethoho.

Malome dikoranta ha di sa tuma, ditaba tsohle tse o di batlang o ka di thola internet-eng kapa sethaleng sefe kapa sefe tsa ditaba tsa setjhaba.

Ho lokisa sejana se satellite, qala ka ho sheba hore na sejana se eme jwang mme o se lokise ha ho hlokahala ho netefatsa hore se supile satellite e ka kotloloho. Kamora hoo, hlahloba dithabo bo le dikgohahano bakeng sa tshenyo le ha e le efe kapa ho bola, mme o di fetole ha ho hlokahala. Hape hlahloba LNB ya sejana e tsibuwang jwalo ka low noise blogger bakeng sa ditshitso le ha e le efe kapa tshenyo. Mme o hlwekisa kapa oe nkele sebaka ha ho hlokahala. Qetellong qala seamohedi sa satelite hape mme o hlahlobe matlwa a letshwaho ho netefatsa hore tsohle di sebetsa hantle. Wena jwalo ka o le nkgono, ba tla motho e leng hore o tla o thusa.

AI e tsibuwang jwalo ka Artificial Intelligence e ya thusa e thusa ka ntho tse ngata, e ya thusa ha o batla ho fetola dinepe hore di be ka mokgwa oo wena o ratang ka teng, hape e thusa ka ntho tse ding hape tse ngata. Haeba o batla tsela mme o lahlehetswe type-a sebaka seo o leng ho sona mme le se o yang ho sona e tla ho thusa ho o tataisa mohato ka mohato.

Ke fumane di-spam call tse ngata tse tswang ho batho ba forex-e ba mpolella hore ke tsetela le bona hore ke fumane tjhelete e ngata. Ba re ha nke ka kenya lekgolo, ke tlo tswa ka makgolo a mararo, ha nke ka kenya makgolo a mabedi, ke tlo tswa ka makgolo a mahlano. Hape ke nkile ka fumana spam call se tswang ho batho ba ipololela hore bona ba tswa ho MTN, ba re ke hapile koloi mme ke tlameha ho charge-a account ya ka ka sekete ho fumana koloi ya ka, Ke ile ka thibela dinomoro tsa bona feela ka ho di tlaleha jwalo ka spam.

Ntho ya ho qala e ke tlo qalang ho e etsa ke ho bulela data saver ya ka, le ho fokotsa disebediswa tse sa sebetseng kamorao tse re di bitsang re re ke di background Apps. E be ke itlwaetsa ho tima data ya ka ha ke sa e sebedise, se se tlang mpolokela data e ngata haholo.

Data e bitsa tjhelete e ngata mme ha e tshwarelle sebaka data e qala ka mashome a mararo a diranta.

Nako tse ding network ya sokodisa ha e tshware ha ke kgone ho founa, ha ke kgone ho kena internet-e, ha ke kgone ho kena Whatsapp kapa Facebook-o. Mme ha o le jwalo, phone e qetella e se na monate.